Mngani wami, ukuthatha umshwalensi into enkulu kakhulu ngoba uzofana ukuthi uya-investa imali yakho ngoba thola ukuthi uyazihambela ingozi ngamanye amalanga ayenziwa wuwe kodwa ikwazi ukwenziwa abanye abashayeli. Uthole ukuthi manje uma yenziwa omunye umshayeli kodwa wena uphake endleleni ekungamelanga. Ngeke ukwazi ukuthi manje wena kumele ulungise imali, ukhiphe imali eningi ukudlula lo umuntu lo okushayisile one-insurance. Izindlela zokuba ne-insurance zingakusiza kakhulu ukuthi imali yakho ebhanke ihlale iseyivekile kakhulu kabanzi ngoba izingozi angeke uzazi ukuthi zizoza nini nanini futhi imali angeke uhlale unayo kodwa uma une-insurance, i-insurance ikwazi ukukubhatalela iy'ngozi lezi ezivelayo.

ukuboleka imali kubabolekisi bendawo bangijwayele futhi bayangazi, ngihlala lapho. Futhi bayangazi ukuthi ngiyasebenza, bayangithemba ngoba mangihola bayazi ukuthi nemali le bazoyidonsa emholweni wami ngoba izinto zesimo somnotho sinzima, izinto ziyadura. Asikwazi ukuthini, imali masiyitholile umholo wethu ukuthi ukwazi ukusondla inyanga yonke, yingakho ukuthi sikwazi ukuthi sibolekise ebanikazini bendawo.

Uma ngibhekene nomthelelo onjengalo ngokozwelo njengangokwengqondo ngingaxabangela ukuthi kumele ngibhalise i-insurance ngokushesha ngoba ngibaqhazisele isimo sami sonke njengoba singakhona, bona bangazama ukuthi bangangisiza. Futhi ngingatshela nomndeni ongaphandle ukuthi isimo sami sinje, kodwa uma ngiceda ukuthola le mali le ye-insurance ngingazama ukuthi ngibakwazi ukubhatela. Futhi noma futhi mangithola umsebenzi bangadonsa ngenyanga nenyanga imali ye-insurance.

Imali yesikweletu esinenzalo encane ngingayisebenzela izinto eziphuthumayo uma kungadingeka uma mhlawumbe ngiyasebenza angisanamali yokugibela, mhlawumbe ejaradini akunamali yokudla or mhlawumbe umntwana uyasigula ufuna imithi. Yila ngingakwazi ukuthatha imali yesikweletu esingaphansi ebhanga.

Izinsiza ezintsha engingazifaka kwi-insurance ukuthi ngikhombise abantu ukuthi i-insurance akusiyi nje iy'ndlela ze-scam. I-insurance izindlela zokuthi zisiza abantu uma banenkinga, uma banganamali ukuthi bangacazulula leyo nkinga, i-insurance izokwazi ukusiza abantu kulokho kodwa abantu abanalo ulwazi. Shuthi singafundisa abantu ezikolweni kabanzi ngey'ndaba ze-insurance futhi sibakhombise ukuthi i-insurance yinto yokuthi kumele omunye nomunye umuntu abe nayo ngendlela ethize uma akwazi ukuthi angakwazi ukuyibhatalela ngenyanga nenyanga.

Isikhathi sokulinda komshwalense komngcwabo sisebenza ngendlela ehlukahlukene ngoba abantu baphela inhliziyo uma izinto zabo zingalungisiwa ngesikhathi, kodwa kumele bazwisise ngoba amakhampani we-insurance kumele balungise amaphepha futhi bafunisise kabanzi ukuthi impela na le nto ivelele u-customer labo. Kodwa esinye isikhathi abantu bangafundisa abantu ukuthi bakwazi ukuthi yini indlela yokuthi bangakwazi ukuthi babe ne-patience ukuthi bakwazi ukulinda for insurance ukuthi icazulule.

Angagcila ukuthi sihambe sonke siyofunisisa o-insurance ehambisana ney'nkinga zenzalo futhi eziphatha kahle iy'nkinga zabafazi or phecelezi o-First for Women futhi singahamba uma asebenza siye ku-UIF siyobhalisa ukuthi akwazi ukuthola i-maternity benefit. I-maternity benefit izokwazi ukusiza ukuthi akwazi ukuzithengela izinto azidingayo uma makangekho emsebenzini.

U-insurance uyahlukahlukana ngoba kuneminye imishwarensi ayikhavari ima-natural disasters ngoba akusiyo inkinga eyenze abantu kodwa kunezinye futhi ziyawukhavara, kodwa imali yakhona ingaba ukuthi iphezulu. Kusho ukuthi umuntu kuya ngokuthi isikhwama sakhe singakanani, nala asebenza khona uthola imali engakanani. Ngoba insurance zihlukene, wempilo ngoba kunemi-insurance yonke ezihlanganisa ezempilo, zihlanganisa nezey'moto nezindlu kodwa kumele kubalulekile ukuthi umuntu athole yonke i-insurance ehlanganisa yonke into.

Kubaluluke kakhulu uma umele uthenge imoto wazi izinga lemali ukuthi litshintshile lenzalo ngoba imoto ayifani nendlu, imoto iya-depreciate-a ngama-interest kodwa kubalulekile ukuthi le mali le, le moto le ofuna ukuyithenga ingama-percentages kahle avumelekile ukuthi ungayithenga imoto.